Mme diaparo tsa setso tse re di aparang ke makgabe jaaka re le baTswana mme di ile di a fetoga fa dingwaga di le dintsi di tsamaye ka gonne thekenoloji e tshamekile karolo le thata mo matshelong a rona, le gore le kgang ya fashion-e changile matshelo a rona jaaka ba-Tswana.

Ee mme o ka apariwa go bontsha gore e o rata di tiro tsa gago mme gantsi ko di-conference-eng ga ba letlelele batho ba ba apereng moaparo wa setso ka gonne bone ba rata seporofe senale mme thata-thata ga o ka buisana le bone go ka nna maleba gore o apara moaparo wa gago wa setso go bontsha gore o a se rata setso sa gago e bile o a se obamela.

Ee, ke nagana gore moaparo wa basadi wa setso o maleba ke go apara bo ditshega, ka gonne ditshega di maleba thata fa ba di apere, mme ba bontsha gore nnyaa a oke mosadi wa Setswana tota, o nna maleba o nna montle, o nna le dikoti marameng tse dintle.

Nnyaa ga ka kakanyo yaaka ga ke akanye jalo ka gonne mo selong ga maemo a bosa ntse a fetoga le thekenoloji jaaka e fetogile yana e fetotse matshelo a rona thata mo ga jaanong, ka gonne basadi ga ba sa tlhole ba obamela setso thata le go se tlotla, mme kgang ya gore ba apara dilo tse dikhutshwane ga go amana gope le setso gore ba ntshe mebele ya bone mme seo se rotloediwa thata ke thekenoloji ya rona le kgololosego.

E motho fa o ka mmona thata gore o ke wa setso o aparetswe setso o tla mmona ka go apara mebala e rileng ya setso ya diaparo, mme go apara dilo tse di amanang le tsa diphologolo meaparo ya bo matlalo a diphologolo bo ditshega, bo makgabe, yalo le jalo, mme motho o a mmona tota gore o e ne yo o tlotla setso sa gagwe mme o a se obamela yaka a godisitswe sentle.

Ee, mosadi o nyetsweng go ya ka ditso ke ba tshwanetse ba apare mesese e meleele go ikgabetsa mme ba bontshe gore nyaa tota o ke mosadi tota ba tshwanetse ba apare mesese e meleele ba bofe dituku ba sa ka ba tsenya bo manala mme ba ithute go apaya ko ntle le go ya go fiela patlelo, mme moaparo o siametse mosadi o nyetsweng tota ke go aparwa bo di khiba mme se se e meleele go ka ikgabetsa, gore batho ba sa bona dijo tsa molekane wa gagwe.

Ee, gantsi moaparo wa setso diriwa ka matlalo a diphologolo ka gonne matlalo a diphologolo a lebega thata yaka a lebega ka sekao se segolo thata, mme a na le melaetsa kana dikao tse dintsi thata fa o apere letlalo la phologolo e rileng so maina a me aparo wa setswana ke bo makgabe, bo ditshekga, bo jalo le jalo.

Kamano ke gore basadi bone thata ba rata go apara meaparo e mekhutshwane, ee mme diaparo tsa setso di amana thata le diaparo tsa basadi ka gonne tsone di a kaya gore mosadi o tshwanetse apare moaparo o rileng ga ba tshwanela go apara bo marokgwe jalo le jalo.

Ee, meaparo ya setso tota e farologane thata le moaparo wa segompieno ka gonne moaparo wa segompieno thata o fetotse thata ke se abetsa thekenoloji mo matshelong a rona, mme ga e se gantsi o ka itlhela moaparo wa setso o apariwa mo segompienong, mme o apariwa fela ka letsatsi le le rileng mme e seng yalo le yalo, mme tota mo seabeng sa thekenoloji fashion-e e fetotse matshelo a rona ka gore ga re sa tlhole re dirisa bo matsogo go ka roka go dirisiwa be metšhini go ka dira diaparo tse di farologaneng tsa fashion-e.